Abasebenzi bezempilo bangabhekana kahle nokucwasana mayelana nokuvimbela inzalo. Abakhulume kahle nabantu uma beze emtholampilo. Abayeke ukuthi bakhulume amagama aziswana, nokungaphathi kahle abantu umangabe befuna imininingwane, nolwazi lokuba umuntu wenzanjani uma ezozala noma esezele.

Uma ngabe ngingaba isikhulu ngingakhulumisana nomphakathi ukuba, uma unezinto ongazitholi kahle, ungakhuluma nami ngasese ngaphandle kokuthi udalule amagama abantu. Bese-ke mina ngobe sengenza ucwaningo olunzulu, ukuba ngabe lento eshiwoyo iyiqiniso noma akuyona iqiniso. Futhi ngibaqwashise ukuthi bangakholwa izinto zamanga.

Imizwa engingayizwa uma ngabe kusweleke umphefumulo, noma umuntu kugcine umphefumulo usuphuma engalutholanga usizo ngenxa ye ambulensi efike emva kwesikhathi. Ngaphatheka kakhulu kabi, imizwa yami ingasho phezulu ngosizi, nobuhlungu bokulahlekelwa ave kubuhlungu ukulahlekelwa umuntu noma ngabe kuthiwa awuhlobene naye, noma ngabe kuthiwa uhlobene naye. Ngingaphatheka kabi kakhulu, ebese futhi ngifise ukukhuluma nesibhedlela, ukuba sizame ukukhipha ama-ambulensi ngokushesha, ngoba abantu basuke beludinga ngempela usizo. Akekho umuntu ongafonela i-ambulensi ayifonelele imahhala.

Amafulegi abomvu aphakamisa umkhonyovu wezempilo ukuthi abantu bathenge imithi, uma ngabe bengafuni ukubamba ulayini kwezempilo noma emtholampilo abasuke beye kuwo.

Bekungamele ngiqwashise noma ngifundise umphakathi, ngibakhuthaze ngezempilo kanye nokucabanga okujulile. Ngingasebenzisa amahholo omphakathi, ukuze umphakathi ukwazi ukuthi ufinyelele kalula. Ebese-ke ngiyabaqwashisa ngokubaluleka kokufunda, nangokucabanga okujulile.

Ngingamnakekela kahle umuntu odinga ukukhuthazwa isithunzi nokuzimela komuntu okhubazekile. Ngingaqinisekisa ukuthi uhamba imihlangano yokwaluleka futhi yokwesekana, ngoba umuntu ungumuntu ngabantu.

Isiguli singazizwa kabuhlungu noma kabi uma sithola imiphumela engemihle, noma ukusebenzisana kwemithi elwa ne-TB. Kepha into ebaluleke kakhulu ukuthi, kufanele imishanguzo ayidle ngendlela nangesikhathi osuke ayalelwa khona emtholampilo ukuze azosheshe alulame.

Malume Bheki ngiyaxolisa ukuthi uthole, usandakuthola ukuthi une-TB. I-TB, isifo sofuba, esithinta kakhulu amaphaphu kuyenzeka amaphaphu abhobonke izimbombo, futhi angenwe ama-bacteria lawo enza ukuthi kubenzima ukuphefumula ebusuku. Siphinde futhi sishisise umzimba, kube nokukhathala, ebese ngesinye isikhathi unokukhwehlela ugcine usukhwehlela ngisho igazi.

Abantu uma ngabe bewela ngemikhiqizo yezempilo mbumbulu, basuke befuna ukwenza umkhonyovu, benze imali engavumelekile, engekho emthethweni. Ngoba le zinto abasuke beziphethe le mikhiqizo abasuke bey'phethe, basuke beyodayisa ngayo noma basuke beyokhanda ngayo izidakamizwa eziyingozi kakhulu, ezingenza ukuthi abantu balahlekelwe izimpilo zabo.

Imiphumela yokusebenzisa imikhiqizo engagunyaziwe ukuthi, umuntu uyalimala ngaphakathi yena ebengazi ukuthi uyalimala. Ukusebenzisa imikhiqizo engagunyaziwe akuvumelekile ngoba leyo mikhiqizo isuke ingakabi sesimweni sokusebenziswa umuntu ophilayo.

Intombazane ingakhuluma nomsebenzi wezempilo la ezobe ihambela khona umtholampilo, imubikele indaba yokuba uyesaba ukuthi angathola le ndaba engaka ekhaya. Esengacela umsebenzi wezempilo ukuthi amelekelele ekuthuleni indaba emndenini ukuze umndeni uzoqonda kahle futhi umeseke.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi uqashiswe ngezemikhonyovu yezempilo ngoba. Awugcini ukuba ezempilo zigcine sezinganazo nezimali yokuthi beqhubeke besize imiphakathi. Kepha nawo umphakathi ugcina ususokola kakhulu ngoba uma ngabe kungaba nomkhonyovu emtholampilo oseduzane nakini, uzogcina uphoqeleka ukuthi kumele uye kude kunasekhaya. Ekuyeni kude nasekhaya lapho sibala izindleko, abantu abaningi abasuke bengakwazi ukuthi bangazimela.

Umama angakhuluma nabezempilo ukuba imishanguzo lena ayitholayo ibiza kakhulu, angeke akwazi ukuthi ayimele nyanga zonke. Ebese abezempilo benza indlela azokwazi ukuthi umama ayithole imishanguzo yakhe, kepha ayithole ngenani azokwazi ukuthi angalikhokha nyanga zonke, ngoba impilo ibalulekile okudlula imali.

Indlela engingaklama ngayo indaba nokusizwa kwabantu abakhubazekile njengezihlalo. Ngingakha izihlalo, ezingakwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa bahlala ezindaweni ezinjengasemakhaya, kodwa isihlalo sikwazi ukuthi sizihambele, kungadingeki ukuthi yena aze asebenzise wonke amandla anawo uma ngabe efuna ukufinyelela lapha afinyelele khona. Ngakho-ke ezochwepheshe zezamanje zingangenelela kakhulu ekusizeni ukuklama indlela abangasizakala ngayo abantu abaphila nokukhubazeka.

Ngabe umakhelwane wami edinga i-ambulensi ngokushesha, ngibona ukuthi i-ambulensi sekuphele ihora ingafiki. Ngingazama ukuthi ngithole endaweni abantu abangasisiza ngokuthi simulayishe emotweni, simuse emtholampilo ngokushesha. Noma uma ngabe mina nginemoto, ngingamufaka emotweni yami-ke simuse emtholampilo ngokushesha.

Into engenziwa ukuze iziguli zifinyelele ezindaweni zezempilo ngokushesha noma ngesikhathi okumele bafike ngazo. Mina ngibona ukuthi uhulumeni awulethe ezempilo emakhaya kubo bona labantu abaludingayo usizo, ngoba uma ngabe ugogo eya emva kwesikhathi emtholampilo ngenxa yokuthi awekho amabhasi namatekisi asuke eya ngalelo langa ukuthi aze eqe iy'nsuku. Uma ngabe amaphilisi akhe ephelile uzophila kanjani engenawo lawo maphilisi. Lokho kufaka impilo yabantu asebekhulile ikakhulukazi engcupheni. Kanti uma uhulumeni engaletha ezosizo emakhaya noma emahholo akhona emakhaya aseduze nabantu abayidingayo usizo, lokho kuzosiza kakhulu.